Loko no va ni na malembe ma sixty va ndzi teka va ndzi yisa eka ndhawu ya vuhlayiseki loko mina ni yi langutile munhu loyi a nga na malembe ma sixty i munhu loyi a ha kotaka ku tiendlela swo tala mara swi ya hi ku ni va ni hlangana na xiyimo xa njhani. Munhu wa hava na sixty years mara a hlangane na mavabyi mo tala mi kuma ku mavabyi maybe i mavabyi ma miehleketo maybe i mavabyi mo fana na ti-stroke a na ha koti ku ti endlela na ha koti ku famba so va tekiwa va nga na vanhu va vuhlayiseki ni ta yi teka hi ndlela ya kahle hikuva vanhu vo tala vo fanela ku va hi kuma vanhu lava nga na experience. Vanhu lava nga na experience hi vona lava nga ta kota ku yi khoma kahle kwale ka ndzhaku ya vuhlayiseki cause va swi tiva ta ku vanhu lava va vabyaka va khomiwa hi ndlela ya so so mina ni nga tsaka mina loko ko va ku ri mina ndzi yisiwa kona kwale ku nga na vanhu va vuhlayiseki.

Loko hi vulavula hi tinxaka i tinxaka ta vanhu vanhlonge ya ntima hi vona lava va kumaka ku hi xitalo va le ku xavisiweni eka eka hina va va vadyuhari.

Loko hi vulavula hi tinxaka leti xanisiweke ta vadyuhari i vanhu va nhlonge ya ntima vanhu vanhlonge ya ntima loko se munhu a kurile a ri mudyuhari loko emutini ku nga ri na rirhandzu ku nga ri na ku ku tekela nhlokweni hina leswaku munhu se i kurile se hi n'wi tekela leswi vitaniwaka advantage hi endla hi ku rhandza a ha ha yingisi leswi va hi byelaka swona ha twi leswi va hi byelaka swona a ha ha pfumeli ku rhumiwa hi vanhu lava nga kula se hi sungula ku va xanisaxanisa hi ku hambanahambana ka hina hikuva hi va tekela na timali ta vona leti va tikumaka ta vadyuhari so loko hi swi langutile swi humelela ngopfu eka hina vanhu vanhlonge ya ntima vanhu vanhlonge ya ntima hina hi hlanganaka na xiphiqo lexiwani eka vadyuhari eka makaya lama pfumalaka rirhandzu.

Loko kokwana wa mina o ya exibedhlele ivi a vuya a nga kumani vukorhokeri byo va a kuma maphilisi ya wena i swin'wana swa leswi swi nga endlaka ku ni hlundzuka hi mhaka ya ku munhu lonkulu u va a teke nkarhi wa yena hinkwawo ku va a ya folela tilayini a tshama a yimela ku u ta kuma vukorhokeri bya maphilisi se loko a nga byi kumangi i swilo leswi swi endla ku ta vutomi bya yena kumbe rihanyo ra yena ri nga va ku enghozini hi ku se vanhu lava va nga kula va va va toloverile se ku va ku ri ntolovelo ta ku loko ni heta ku dya ni fane ni nwa maphilisi mo karhi se loko munhu yaloye a nga byi kumi vukorhokeri byebyo kumbe a nga yi ma kumi maphilisi lama a faneleke a ma tirhisi se swi vula ku ta ku swi ya tikisela rihanyo ra yena munhu yaloye se i swi mhaka leyi nga ta ka yi nga ndzi khomi kahle na siku na rin'we.

Eka vutomi lebyi enerisaka lebyi hanyake kahle emianakanyweni ka mina byi languteka hi ndlela leyiwani ku va munhu a hleketa swa kahle kumbe a munhu a tilavisisa kumbe munhu a va ni milorho i mhaka ya kahle. Milorho a ku vi milorho leyi yi va ku kahle hi xitalo loko va ku munhu u na milorho or swilo leswi a swi hleketaku u hleketa swilo leswi swi swi baseke a hi kanyingi ni nga ehleketaka leswaku ni lava ku va xigevenga kambe leswi ni swi hleketaku i ku va ni lava ku hleketa kumbe ni anakanya ni ti vona ni ri na timali ni anakanya ni ti vona ni ri na hi rirhandzu eka vanhu van'wanyana na ku pfuna se ku hi ku ya hi mina i swilo leswi mina ni vona ku tiva ku munhu loko anakanya anakanyi swilo leswinene ende a swi vi kahle na ku va a pfuka a tirha a lava leswi a swi anakanyaka.

Ku va mindyangu yi teka vadyuhari yi va yisa laha ku tshamaka vanhu lava va nga dyuhara mina ni vona swi tshamisekile hikuva vanhu lava ya va ya kuma ku languteriwa ka kahle va ya tshama na vanhu lava va nga na ntokoto ku ya hi vanhu na vutivi bya vanhu lavakulukumba.

Ku ya hi mina loko vadyuhari va susiwa emakaya ya hina va ya va ya tshama na vanhu lava va nga kula hi ku vona ka mina ni vona swi tshamisekile hi mhaka ya ku swi kota ku endla leswaku lava nga ta va ri kona va va va hlayisekile hi mhaka ya ku va ya tshama na vanhu lava va nga na vutivi mayelana ni ku hanya na vanhu lava va nga kula emiehleketweni vanhu lava va nga kula ka ku endla swilo se loko va ri le ku hlayisekaka vanhu lavakulukumba or vadyuhari ni vona swi fanerile leswaku va tshama na vona u kuma ku nkarhi wun'wanyani hi na lomu makaya swi va swi va swi hi tikela ku hanya na vanhu va lava va nga kula hi va hi nga ri hava hi nkarhi wa vona nkarhi wun'wanyani na hina hi va hi nkarhi wa hina mara swi nga endli leswaku hi kota ku tikuma hi karhi hi kha hi va hlayisa so va ta va kha va hi lava ngopfu mara loko se va ri le ku nga na vadyuhari kuloni ni vona nga ku swi tshamisekile ku va kuma vukorhokeri bya kahle.

Ku ya hi loko ni languta vanhu loko va kurile mali ya pension yi va yi enerile ni vula so hi ku loko se munhu a kurile kwalaho va kota ku u ta tikuma a kha a lava ku dya swilo swo talatala leswiwani loko swi ta ka ku xava grocery ni vonaka ku mali liya va yi kumaka ya kota ku enela loko swi ta ka timpahla a hi swilo leswi u nga ta tshama u kha u cincacinca so u kota ku ku control-a mali ya yena kumbe ku yi fambisa hi ndlela ya kahle u tikuma u kha u xava leswi swi faneleke u nga katsakatsi swo tala because loko se munhu a kurile swilo leswi ni vonaka ingaku swi fanele ngopfu hikuva a swi hakela xo sungula i ku va a kha a hakela insurance xibukwana xa nghohe xa kota ku wu hlayisa sala mali leyi nga kotaka ku n'wi veka siku leri a nga ta tikuma a hundze emisaveni se mina hi ku vona ka mina ni vona leswaku mali yeleyo yi va yi enerile for munhu wun'we or mudyuhari.

Loko swi ta exikarhi ka nhlayiso wa rihanyo ra mfumo na wa phurayivhete mina ni nga tsakela ngopfu wa phurayivhete hi ku loko swi ta ka rihanyo ra nhlayiso wa phurayivhete vanhu vo tala va va va kha va humesa kumbe vanhu hi xitalo or lava va fikelelaka va va va humese mali yo tala se vukorhokeri bya kona ko va ku ri bya xiyimo xa le henhla swi nge fani na hala kun'wanyani ka mfumo laha vukorhokeri ku nga bya mahala se eka vukorhokeri bya mahala hi laha ku talaka vanhu ende loko ko tala vanhu mi kuma leswaku vatirhi va va kha va kayivela loko hi languta na swin'wanyana swi endlaka ku ta ku swilo swi salela ndzhaku ka vukorhokeri bya le ka mfumo i mhaka ya ku mi kuma na nkarhi wu nga ri kona hikuva vanhu va va va tele switirhisiwa na swona swi ta ri swi kha swi xota hi mikarhi leyi n'wanyana so mina a ndzi ta tsakela ngopfu bya phurayivhete hikuva byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla laha vanhu va va va tisechini loko ni swi langutisile hi xitalo.

Loko swi ta ka nhlayiso wa rihanyo ra mfumo na wa wa phurayivhete mina ni nga ni nga tsakela ngopfu wa phurayivhete hi ku vukorhokeri bya kona ku va ku ri bya xiyimo xa le henhla kambe hala ka lowu wa mfumo wu va wu talele hi vanhu wu kuma wu ri na vu xoti kumbe ku kha ku xota vatirhi ku xota na switirhisiwa.

Ku vulavula ntiyiso loko hi karhi hi languta ku sukusela ka xibalo xa tiko mali leyi va yi kumaka yi va yi ri ya lehansi swilo se swi va swi durheli loko mo langutisa minxavo ya mafurha yi tshama yi kha yi gonya ko tala nhlayo ya kona yi va yi talini kumbe loko mi swi languta a lembeni se hi ku vona ka mina ni twa nga ku mali leyi va yi kumaku ya va xotela ka swin'wanyani leswi va faneleke va swi fikelela vanhu va penceni.

Loko hi lava ku languta xiyimo xa vutomi na ku va munhu a ri na nhlonipho hi fa hi rhanga hi languta laha munhu a humaka kona kambe switsundzuxo leswiwani hinkwaswo swi nga kota ku nyika vanhu van'wani na van'wanyana lava tshamaka na vadyuhari hi va kombisa ku va va tshama na vona kumbe hi va kombisa nkoka wa vanhu lava va nga kula so switsundzuxo leswi mina ni nga va nyikaka swona i ku a va hlayisi vanhu lavayani va hlayisana va hanyisana loko swi kotakala a va va endleli timfanelo ta kahle hi mali leyi va yi kumaka kambe hi nga tshuki va xanisekile leswaku hi nga va xanisa hi ku vulavula swilo swo biha hi vona kumbexana hi va tekela advantage hi mhaka hi swi tiva ta ku leswaku va kurile cause munhu loko a kula na miehleketo ya yena ya kula ende yi va yi kha yi tsanana yi tlhelela vuhlangi kambe loko ho khomana kahle na vona hi va hlayisa hi mikarhi leyi hinkwayo hi yona mikateko ya hina vanhu va Afrika-Dzonga vanhu lavakulu.

Loko xiyimo xi karhi xi pfumela hi ko tala hi kuma leswaku vanhu vo vana va vona vadyuhari va va va nga ri ku tirheni van'wanyani hi kuma leswaku va va va nga ri ku tirheni leswaku va nga kota ku tisa xinkwa se hi ndlela yeleyo mali loko ku ri ke ni leyi nghenaka kwalaya mutini i ya mukhegula loyi a nga dyuhala ndzi vona swi fanerile leswaku va kota ku tisa xinkwa ku dyiwa na vatukulu loko ku nga ri hava mhaka yin'wanyana yo nghenisa mali.

Loko ndzi swi langutisa ni vona swi fanerile leswaku loko ku ri ke ni ku kumeka ku ta ku muti wolowo ku na mudyuhari kambe vana va laha mutini a va le ku tirheni tanihileswi hi maAfrika-Dzonga hi nga na xiyimo xa le henhla xa nhlayo ya vanhu lava vo ka va nga ri ku tirheni kambe loko ku ri ke ni a ku na munhu loyi a nga ku tirheni a ndyangwini swi fanerile kwalano ku ta ku hi nga pfumela ta ku mukhegula a pfuni leswaku ku va na mali leyi nghenisaka swakudya emutini hi ku dyiwa ku tleriwa rixakara ya mahlweni kambe lexi hi nga ta xi xi xi xi kondletela i ku vana vatukulu loko nkarhi wu fikile leswaku na vona va va kota ku va na na ku hoxa xandla va kuma mitirho va nga tshami hi mavoko a va kumi mitirho leswaku va ta pfunana na mukhegula na loko mali yi nghena yi nghena yi hlayile emutini.

Munhu loyi a nwa maphilisi u fanele ku tekela swiletelo leswi swi humaka ka dokodela kumbe leswi a nga pimeriwa ku a nwisa swona maphilisi hi ku nkarhi wun'wanyana loko u tikuma u nwe maphilisi mo tala swi va swi tisa ti-complication emirini wa munhu u kuma leswaku munhu a hlanganahlangana mi nga twisisi u ta ku problem-e ya na yini hikuva a teki maphilisi mo tala se swiletelo vo fanele ku va hi swi landzelela hi mikarhi hinkwayo leswaku hi nga kanganyisi miri ya hina.

Loko swi ta ka titliliniki leti to fambafamba leswi kumbe va swi vitanaka ti-mobile clinic ni vona leswaku swa laveka leswaku ti va ta masiku hinkwawo hi ta kota ku hunguta nhlayo leyo talatala yi nga a titliliniki hi ku loko u ri ke ni mi swi languta kahle kumbe loko n'hweti yo va yi ri kona mi kuma ku en'hwetini mobile tliliniki leyi va vulaka hi yona yi ta kan'we swi mi leswi swi hlamusela leswaku u ta va ka ha tele ngopfu le titliliniki le vukorhokeri van'wanyana va tsandzeka ku byi kuma hi ku tala ka titliliniki kambe loko to kota ku hamba ti fika kambirhi ka nharhu ka mune a vhikini leswi a swi ta endla leswaku vanhu va kuma evukorhokeri bya rihanyo bya xiyimo xa le henhla kusuka eka mfumo tanihiloko ti karhi ti kha ti seketela na titliliniki letin'wanyana leswaku vukorhokeri bya kona byi ta va bya xiyimo xa le henhla.

Vutihlamuleri bya ndyangu eku hlayisekeni ka vadyuhari va fanele hi mikarhi hinkwayo va vona leswaku vadyuhari lava tshamaka na vona va kuma swakudya va dya hi nkarhi kumbe before va teka tiphilisi va fanele ku rhanga hi ku sungula hi ku dya va fanele va vona ku ta ku vadyuhari lava tshamaka na vona va dya hi nkarhi na leswaku va fanele ku vona vadyuhari lava nga na vona va va va basile va hlamba hi nkarhi va tshama eka ndhawu leyi tengeke yi basile leswaku na vona miehleketo ya vona yi ta kota ku tshwutshwa hi nkarhi hinkwayo lava va nga ta tikuma va karhi va ri kona.

Mina ndzi vona swi hlayisekile loko vakhegula va ya tshama ka ndhawu ya vuhlayisi hikuva kun'wanyana emakaya lama va nga ka wona va ta tsandzeka ku va seketela. Kambe vanhu lavaya va nga ta tshama na vona le, va ta va va kha va tshama na vanhu lava nga na ntokoto, va va tivelaka na ku va hlayisa va ta va hlayisa kahle.

Kokwana ndzi nga lava leswaku va ya evuhlayiselweni hikuva loko va tshame na vana lava ntsanana va nge swi koti kumbe ku kuma nkarhi wo va endlela swilo leswi va nga ta va va kha va swi lava ku fana no va endlela swakudya, ku va hlambisa. Kambe loko va ri le va hlangane na vanhu lava va nga na ntokoto va ta kota ku va hlayisa.

I ku va va kota leswaku vadyuhari va tiva nkarhi wo dya, va kota ku dyisiwa lavan'wana va nga kotiki ku dyisiwa. Lava va nga busy kumbe va nga ku nweni ka tiphilisi va kuma nkarhi wo nwa tiphilisi, va karhi va va byela na mikarhi ya vona yo nwa tiphilisi, yo dya, yo hlamba.

Ndzi nga byela mutswari leswaku kokwana a va ye hlayiselweni, hikuva hina nkarhi wo va kota ku dya hi nge wu koti ku wu khoma hikuva na hina hi ta va hi ri ku endleni swin'wana swa hina. Kambe loko vo ya evuhlayiselweni va ya kuma vuhlayiseko hikuva va ya tshama na vanhu lava nga na ntokoto, lava va nga ta va languta ku kokwana va dya hi nkarhi muni, kokwani va nwa tiphilisi hi nkarhi muni. Lava nga ta va languta ku kokwana va hlamba hi nkarhi muni. Hi swin'wana swa leswi hi swi endlaka ku va va na advantage loko va yile vuhlayiselweni.

Vukorhokeri lebyi eka nsimeko ekaya, i vukorhokeri byo fana na ku languta madyelo, vukorhokeri bya ku fana na ku languta nkarhi wo nwa tiphilisi, vukorhokeri bya ku hlamba, vukorhokeri bya ku hlantsweriwa.

Nhlayiso wa vadyuhari wa le kaya na nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo byi hambana hileswaku vadyuhari bya le kaya u langutiwa ngopfu hi vatukulu va wena, kambe bya vutshamo u va u kha u langute hi vanhu lava special-izaka hi sweswo swa vanhu lavakulu.

Munhu loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya, i munhu loyi a nga ya kaya loyi a nga dyuhala. Loyi a nga ha kotiki ku ti endlela swilo swo talatala kwalahaya mutini.

Bya le kaya byi hakeriwa hi leswi leswi vitaniwaka mfumo, kambe na van'wanyana va swi kota ku byi hakela a hi ndzindzakhombo leswi vitaniwaka ti-homebased care. Leswi vulaka leswaku swilo sweswo a hi mhaka ya mfumo swi ti-NGO.

Swikili leswi vanhu va ku hlayisa va le makaya va faneleke ku va na swona, i ku va va va va karhi va kota ku sweka, i ku va va va karhi va kota ku hlantswa, i ku va va va karhi va kota no no kulumaka.

Ku va hi tiyisisa leswaku murhandziwa wa hina u kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, i ku va ku loko hi n'wi yisile le ku hlayisiwaka vanhu lava nga va kulukumba, hi famba hi kha hi n'wi vhakela ti-weekend-e na ti-weekend-e loko hi kuma nkarhi. Hi vutisisa na lava n'wi hlayisaka hi mahanyelo na mafambelo ma swilo leswi va n'wi khomisaka xiswona.

Vukorhokeri lebyi byi nga kona bya ku wisa loko vahlayisi va mindyangu va lava ku wisa, i ku va va tshama hi xi ndyangu va burisana, va pulana leswaku va ta swi endlisa ku yini.

Vanhu lava va hlayisaka va va va ri na ntokoto vo tala. Mi nga endla vulavisisi hi vona, kumbe mi va nyika swin'wanyani kumbe mi va nyika vhiki kumbe contract yo karhi. Leswaku va tirha yona mi sungula mi ta kota ku vona leswaku ntirho wa vona va wu tirha hi ku hetiseka na.

Vukorhokeri bya le kaya a byi antswi ku tlula bya laha ku hlayisiwaka vadyuhari, ku antswa bya lava va tshamaka na vadyuhari hikuva tshama na vanhu lava va nga na ntokoto.

Tanihi loko va ta va va tshamile kumbe va ri na mina no fanele ku tiva leswaku hi mikarhi hinkwayo loko va heta ku dya ni fanele ku tshama ni veke tihlo ni vona leswaku va va va ri ku nweni mirhi yeleyo na. Leswaku na hambi vo sindzisa mara loko ni nga swi vonangi swi nge pfuni nchumu, ni nge pfumeli.

Tanihi loko ku ri tlilayenti ya mina ni ta lava ku tiva vanhu lava hanyaka na vona, laha a tshamaka kona. So vanhu lava a hanyaka na vona va kota ku va lemukisa na vona leswaku swilo swa so, ni kombela munhu a so a nga swi dyi va ni langutela yena.

Ndzi nga teka xiyimo lexiwani, ndzi teka na maxaka ni va hlanganisa hi hlangana ndhawu yin'we laha hi nga ta kota ku vulavula vutomi kumbexani ni va nyika swiletelo. Tanihi tanihi ndyangu ndzi va tivisa vubihi bya ku va ku kha ku kokeriwa tlhelo.

I ku va ndzi tshama hansi na yona client-e ya mina, ni tshama na maxaka ma yena, hi vulavurisana hi switandzhaku leswi swi nga ta ta endzhaku ka loko yena a teke xiboho xo karhi.

Loko ni twa ku ri na leswi swi ni hisaka kumbe switlhavi swa ntirho swo ka swi ni tikela, xiboho xo sungula lexi ni nga ta xi teka i ku lava ku lava counselling. Counseling ni kuma vanhu lava va nga na ntokoto va ni tshamisa hansi va vulavula na mina, ku kota ni kuma goza ro huma ka swona.

Lexi ni nga ta xi tekaka i ku ni va ni teka tinambara ni va hlanganisa na munhu loyi a nga ta va a karhi a tlhogomela mukhalabye, leswaku va tshama va karhi va pfuxela kumbe vona va tikuma va ri na tinambara ta maxaka va kota ku foyinela va pfuxelana.

Ndzi nga tshamisana na yena hansi, ndzi vulavula na yena ku kota a ni pfulela xifuva ndzi ta kota ku swi tiva leswaku munhu wa so u karhatiwa hi yini, ende u lava vo mani lava va lavaka ku va kusuhi na yena ku a ta kota ku ti hlambisa na swin'wana na swin'wana.

Ku va munhu a karhi a kha a pfumala mali swi komba leswaku na ku endla swilaveko leswi a swi navelaka hi miehleketo ya yena, ni twa ingaku swa bvinya miehleketo hi ku va u kha u stress-a. The more munhu a va na stress-e kha a vilela ngopfu, ivi leswaku na machukele ma kota ku ku gonya. Se miehleketo ya wena ya hlanganahlangana hi ku va ku tsandzeka ku fikelela swilo leswi u swi lavaka.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi mi kumaka byi fambelana na vuvabyi bya miehleketo. Ku va u kha u hleketa ngopfu laha u nga ha kotiki ku twisisa leswaku swi nga va swi kha swi sukela kwihi. Kambe munhu loyi a nga na vuvabyi bya miehleketo, ku hleketa ngopfu na swin'wana na swin'wana, wa swi kota ku pfuneka hi ku kuma leswi va swi vitanaka counselling kumbe ku kuma vanhu lava tirhaka hi vuvabyi bya miehleketo va nga tirhisana na yena, leswaku a ta kota ku vuyela ka xiyimo lexinene.

Ku va munhu a tshama a phyuphyile emiehleketweni swi endla leswaku na loko a hleketa a nga tshuki a hlekete swo biha, u tshama a kha a hleketa leswinene hi mikarhi hinkwayo. Se leswi swi endla leswaku ku hanya vutomi lebyi pfumalaka mpfilumpfilu, kambe vutomi bya yena u byi hanya straight a kha a nga hleketi swo biha. Mara ku hleketa ka yena i ku hleketa ka leswinene.

Ku va hi kota ku antswisa swiyimo swa swibedhlele na titliliniki emakaya hi mhaka ya ku va hi kuma vukorhokeri lebyi byi fambaka lebyi vitaniwaka ti-mobile clinic. Hi tona ti nga hi pfunaka ti-mobile clinic letiya ti famba hi muganga hi muganga, ti karhi ti vhaka ti ri na masiku mo karhi. Hi swi tiva leswaku nhlayo leyi yi yaka tliliniki, ku ta ya vanhu va nga ni vhiki leriwani. Na lava va pfuniwaka ti-mobile a swi ta a swi ta pfuna vanhu vo tala kwalano, na lavo famba mpfhuka van'wanyani va vukorhokeri bya kwala kusuhi hikuva va emugangeni ya vona.

Ku va munhu loko a ri kaya a vona vatswari va yena va ri eku lweni, swa pfulunganya miehleketo, hikuva u vheta u hanya hi ndlela yeleyo vatswari va wena. Yo loko ku ri ke ni wena ku va i khoma n'wansati, kumbe n'wansati ku a va a ku twa i ku va ya wena yi lwisana na yena. Se sweswo swi na swi na swi na nhlohlotelo ka loko hi vulavula hi leswi va nge i GBV loko vana va kha va kula.

Swona swa pfuna hi mhaka ya ku swi tisa dyondzo leyikulu eka vanhu lava va yi pfumalaka, na vanhu lavaya se ni va khomiweke hi xitsongwatsongwana. Se hi va hi kha hi kuma hi va hi kha hi kuma ti-program letiwani ti kha ti hi tisela timhaka to hi tivisa leswaku hi fanele hi ti sirhelela njhani, nakona hi fanele hi hanya njhani loko ku ve ni hi hanya na xona xitsongwatsongwana xexi xa AIDS. Se mina hi ku vona ka mina ni twa ingaku swa pfuna, swa dyondzisa leswaku vanhu va swi tiva na loko va khomiwe hi mavabyi na loko va nga se khomiwa hi mavabyi, ku ri va nga ti sirhelela njhani.

Ti-home based care i swilo leswi swi vitaniwaku ndhawu ya vuhlayiseki ka lava va dyuhaleke na lava va nga tsoniwa ndzi vona leswaku yi fanerile hikuva vanhu lava tirhaka eka yona i vanhu lava nga na ntokoto ka vanhu lava nga dyuhala na vanhu lava tsoniweke se swi fanerile leswaku hi kota ku yisa vanhu va hina lava nga dyuhala etindhawini to fana na teto leti vitaniwaka ti-home based care ku ya hi swiyimo swa vona ku dyuhala na ku tsoniwa.

Nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma muholo swi sukela ka ku loko se va kurile a va nga ha koti ku ti endlela swilo swo tala ku fana na loko munhu a kha a kula munhu loko a kha a kula u fanele a nghena xikolo a nghena xikolo a ti kumela ntirho loko a kuma ntirho a tirha i va a ri na matimba ya leswaku a nga ti tirhela a kuma mali leyi a nga kotaka ku ti xavela swo dya swo mbala ko kuma laha ku hlayisekeke a tumbeta nhloko kambe vanhu loko se va kurile va hlangana na mintlhontlho hikuva a va ha koti ku ti tirhela kambe vo fanele ku va dya va kuma laha ku va tshama laha ku hlayisekeke kambe nkoka wa kona wa ku va ku ri wolowo.

Ku va mudyuhari a va a hlayisekile emutini wa mina lexi ni nga xi endlaka ni nga n'wi kumela munhu mutirhi a kota ku hamba a n'wi a n'wi pfuna hi migingiriko ya yena ku fana na ku nwa tiphilisi hi ku dya mukapu se sweswo ni nga endla ta ku wa swi kuma vutshunguri byebyo kumbe vuhlayiseki byebyo emutini wa mina.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hi ku swi nga va swi hunguta na vanhu ku va va ya yiva va endla yini yini yini ku va va lava ku tikuma va dyile se na yi tiva ku ndlala yi njhani se ndlala yi nga endla ku munhu a hleketa vugevenga kambe loko yi kha yi va nyika mali yi va phalaphala swa pfuna leswaku va tikuma na vona va hleketa va dya munhu loko a dyile na miehleketo ya vuya u kota ku hleketa leswinene a endla leswinene hi nkarhi lowunene se swa pfuna leswi leswaku mali yeleyo yi va pfuna leswaku va dya va languta na vumundzuku bya vona va swi kota ku na mali leyitsongo kambe va fanele ku va va phanda phanda va va endla ndlela yo va kuma ntirho.

Ku ya hi ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga loko ndzi langute swilo swo fana na swakudya vo mafurha swinkwa i swilo leswi swi nga ku durheni swinene se ndzi vona nga ku ta ku mali leyi va yi kumaka yi yitsongo hi ku na ntsengo ya swakudya wu va wu ri henhla.

Lexi ni nga ta xivula i ku nkama wun'wanyani loko ndzi vona titliniki ni vona nga ku a ti phakeli vukorhokeri bya kahle hi mhaka ku ta ku mi kuma leswaku ta tala vanhu va tlherisiwa nkarhi wun'wani mi kuma na leswaku va ku tiphilisi ta hela so sweswi ni vona ngaku vukorhokeri byebyo bya ha xota nyana.

Ku va ku vanhu va le makaya va fika vukorhokeri lebyinene bya rihanyo i ku va va introduce-a leswi va swi vitanaka ti-mobile clinic ti famba hi muganga hi muganga ti nyika vukorhokeri ku ta ku ku ta hunguteka ku tala le ku fana na tliliniki mi kuma ku tiko ri na tliliniki yin'we kambe vanhu hinkwavo va fanele va ya kwele kambe loko u ri na ti-mobile clinic leti fambaka hi muganga ta endla leswaku vanhu va kuma vukorhokeri than ku va va famba va va tala tliliniki yin'we.

Nkoka wa ti-mobile clinic ematikweni lama pfumalaka i ku va vanhu va vutshunguri bya le henhla bya xiyimo xa le henhla ku ya hi migangaganga leswaku un'wana na un'wana va nga fambeli ematikweni lama nga kule so wu va wu kha wu pfuna hi ku tisa vukorhokeri bya vutshunguri etikweni rero.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva va ta tshika ku famba mimpfhuka le yoleyo va kha va ya kuma vutshunguri mi kuma ku van'wanyani va va va kha va vabya swa xihatla van'wani va lava ku kuma vana se loko ku va na titliliniki ta le kusuhi swa kotakala leswaku va hatla va fika.

Loko makwerhu wa mina o va a kha a vabya ambulense ndzi foyinela kambe yi hlwela ku fika lexi ni nga tshalatshala rin'wani ni nga ri tekaka i ku lava ku kuma movha lowu nga n'wi yisaka xibedhlele kumbe a tliliniki hi nkarhi wolowo.

Swilo leswi endlaku ti-emergence-si fika loko ku endleke nghozi yo karhi ku nga va ku ri timhaka to fana na trafic-i epatwini ku nga va ku ri timhaka ta leswaku kumbexani a ti kona tivhene kumbe timovha loko swi kha swi suka kusuka kwale tliliniki kumbe exibedhlele mi kuma ku ta ku tiambulense hinkwato ti le ku kayiveleni tin'wani ti humile ti landze vanhu kun'wani.

Timhaka ta ku va hi kuma hi nyika vanhu counselling vanhu lavaya va kumaka ku va test-iwini va kumeka leswaku va na mavabyi ma HIV and AIDS i vanhu lava va fane va kuma counselling hi mikarhi hinkwayo.

Ndzi vona swi nga lulamangi hi ku mi kuma ku vavabyi va tele ku tlula vatirhi se leswi swi endlaka ku vutomi bya van'wani lava lavaku ku fanele kumbe ku tshunguriwa hi xihatla byi va enghozini swi nga endleka va hetelela va lova va nga kuma nga na vutshunguri hi ku hi switlhavi leswi va nga ta va kha va swi twa.

Lexi ni vonako ku xi nga papalata ku va vavabyi va wa loko va ha rindzerile ku pfuniwa i mhaka ya ku va ku endliwa leswaku swibedhlele swi vutisa vanhu va ha ri layinini ku ta ku va na vuvabyi bya yini ivi se ni va ku va hambi ku ri na lava va nga rhanga kambe lava mi kuma ku munhu hi yo tala tiphilisi a fanele waloye va yisiwa le ndzhaku ku rhangiwa hi lava va ku va twa ku vava swinene.

Leswi mfumo wu fanele ku va wu endla ku make sure ku ta ku wu thola vatirhi vo tala ku tlhela ku va na switirhi swo tala leswi faneleke ku va swi va va tirha va swi tirhisa.

Lexi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu i ku xibedhlele xa mfumo u kuma vutshunguri bya mahala kambe ka leswiya swin'wanyana swa phurayivhete u kuma vutshunguri hi ku va u kha u hakela mali.

I mhaka ya ku loko hi languta ku private healthy care ti khome ti-professional leti ti tirhaku ti tiva ntirho wa tona hi ku hetiseka kambe swi endla leswaku ti kota ku durha ku tlula letin'wanyana ende na na makhomele ya le ka tiphurayivhete ku va ku ri ma le xiyimo xa le henhla.

Vubihi ka xibedhlele xa mfumo hi loko u kuma ku tele nkarhi wolowo u lava ku kuma vutshunguri kambe u kuma lowu a wu byi kumi leswinene swa kona i ku ku va ku ri mahala xibedhlele lexi va tshungulaka vanhu mahala a wu humesi na peni.

Mina ndzi vona swi nga ri munhu wa swi nga ri nga ri nkarhi wa kahle hi ku loko munhu a ya etliliniki a nga hakeli nchumu kambe munhu loyi a nga ya n'angeni n'anga ta hakerisa ku tirha mali.

Tanihiloko ndzi eka record leyi ndzi nga yi record ya mahetelelo ku ta ku ndzi nge vuli u ta ku va tirhisana na vanhu valava so ndzi nge vuli hi u ta ku hi byihi mbuyelo lebyi va nga ta byi kuma ni kha ndzi vurini ndzi seketela leswaku a ndzi voni ku swi nga va kahle ku va va tirhisana.

Ndzi vona ingaku swi nga teka nkarhi hi ku vona ka mina hikuva tin'anga na tona ku na vanhu lava vo ka va nga swi laveki ku va va ya tin'angeni van'wanyani se ni vona nga ku swi nga cause-a mpfilumpfilu.

Ndzi vona ingaku ndzawulo ya vutleketli hi yona yi nga hi pfunaka hikuva hi tshama kusuhana na patu ende patu leriya i patu leri mfumo yi ri maintain-naku.

Loko va vona u ta ku ndzilo a wa ha koti ku timeleka a va foyineli flight swona sweswiwani swa switleketli va ndzilo va va va ta va pfuna hikuva va nga tikuma se va kha va tirhisa mati mara loko ndzilo wu ri na matimba wu nga hetelela u teka na vutomi bya vona.

Tanihi muchayeri wa movha i ku va hi nkarhi hinkwawo ndzi vona leswaku ndzi chayela ku ya hi swipimelo swa le mapatwini laha va nga ni famba seventy kilometer per hour ni famba ni nga fambi ku hundza kwalano naswona ku va ndzi nga tluli milawu ya patu ndzi fanele ku va ndzi vona hi mikarhi hinkwayo leswaku ndzi famba na maphepha yo chayela na loko ndzi pfariwa na ni kota ku swi ku va kombisa maphepha ya mina ya ntokoto wa vuchayeri xin'wanyana lexi ni faneleke ku xi endla i ku va ndzi ndzumba ndzi mbale lexi va xi vitanaka safety seatbelt.

Xilo xikulu i ku va ku vekiwa maphorisa lamo talo emapatwini ku ma kota ku control-a vuhlayiseki bya vanhu no lawula timovha hi mikarhi hinkwayo na leswaku vanhu va dzumba va kha va kuma mathikithi lava va kumaka ku ta va va chayele hi ndlela yo chavisa.

I ku va vanhu va nga landzeleli swipimelo swa le mapatwini laha va nge ku fambiwa one twenty munhu mi kuma a kha a hundzisa one twenty xipidi xa kona so swi vanga leswaku ku va na problem ya le mapatwini.

Ndzi vona ingaku i mhaka ya kahle hi mhaka u ta ku loko n'wana a bihile emirini swa disturb-a eka tidyondzo ende swa endleka leswaku a tikuma a tluriwe hi masiku ya ku dyondza hikuva a bihe emirini ende leswi swi endla leswaku a salela ndzhaku hi tidyondzo hikuva a west-e lembe hinkwaro hikuva u ta va a yile eku bebuleni.